Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke tshogile, ka gonne e ne e le ga ntlha ke pagama. Mme ke ratile tsamaiso ya bone ka go fa sa go nwewa le fa o emetse le ditlhokego tse dingwe . Le mo sefofaneng ba go fa ditlhokego tse e leng gore wa ditlho , ebile ke palame sefofane ke ne ke ya.

Nna ke tla rata go gore ke itse gore go yang fa ke le mo fa se ya ko godimo. Ke a se tshaba mara se pagama gore ke nne le dintlha tsotlhe fa ke se pagama.

Go tsamaya ga dibese ke bona e siameng, ka gonne go na le ba dikobodikhutshwane ga ba kgone go palama di taxi, dibese. Ga dibese di tsamaya ka tsela e tropong.

A ke kopaneng le one ke gore fa o dirisa karata ya pampiri e feleletsa e latlhega kampo fa e wela sa tlhole e bereka le fa e.

Go ba mokgweetsi ke gore o tshwanetse o itse go bereka ka batho. Fa o kgweetsa o tshwanetse o gopole gore ke batho ba le bantsi mo beseng a mo diatleng tsa gago.

Fa batho ba dibese batho ba le bangata ba amega ka batho ba seteraeke ba kwala ditsela ha ba ketse ditsela ga gona mo e leng gore e feleletse e ama le batho ba e leng gore ga ba le ba dirisang dibese go ya ditirong. Batho ba ba sa diriseng di e ba ama thata.

Go ya ka nna gore bese ka dinako tse di fapaneng ke gore le schedule-e se ba se dirisang. Le fa o itsi o le mopalami wa . Tshwara nako ya gago o itse gore yone e tsamaya ka nako e e rileng e yang.

Ee, bese yone kuku e le tota le nna ke mongwe wa batho ba sia ka gonne e tsamaya.

Gore dibese dintsi tsotlhe ke gore fa ba dumelatsane le batho ba di , ba fane chance le bone ba kgone go letseno. Ke ka moo dibese mo di .

Koketso ya bone ga e nkame sentle ka gonne ke dirisa bese ya fa ke ya tirong.

Ke tla ba fa ka gonne dibese di tsamaya ka makubile di sia le batho.

Eya, ke dirisa tlha le metlha fa dibese di sa tsamaye kgang e ba e nka se ntshware ka gonne se ke kgone go ya go pagama di ka fa tlhwatlhwa ya teng ya.